Haesale ke ba poet, bophelo ba ka bo ile bo bebenyana. Hobane ke moo ke se ke kgona hore ke patalwe ho etsa ntho e ke e ratang, ke se ke kgona hore le ha ntse ke dutse ka tlung ke ba le tjhelete, e leng hore ya ikenela fela moo account-ong ya ka hobane ke tloha ke entse mosebetsi wa ka. Ntho e ke e ratang e tloha e nketsetsa tjhelete e bophelo baka bo bile bo betere haesale ke ba poet.

Ngwaneso, motho e mong le mong o tlameha hore a ikwetlise hore hona a phele bophelo bo healthy le hore o phele o ikutlwa o na le jwale ne nka lakatsa hore nna le wena re ikwetlise mmoho, re kgone ho thusana hore maphelo a rona a be matle.

Papadi eo e nna e le hore ke bone hantle hore ha se batho ba bangata ba e kenelang ke papadi ya chess, ha se hangata ebile makeisheneng ao re dulang ho ona, ha se hangata ho na le batho ba e bapalang papadi ya chess. Ha ke tsebe hobaneng mohlomong re hloka tsebo e kgolo ka yona papadi eo, or-re ke hona mabaka a hore ha hona motho a ka re rutang ka yona mo makeisheneng.

Papadi ya boto eo nna nka e bapala ke Ludo, hobane ha heso re hola e bapalwa, re bapala le bo metswala ya ka le bo abuti ba rona ka jareteng ka lapeng. E ne le yona e le hore re tla e bapala di hour le di hour, ntse re e bapala, jwale ke yona papadi, e leng hore nka e bapala ya di board. Ya di karata ke poker, le yona ke na le tsebo e itseng ka yona.

Nna ngwaneso nka o kgothaletsa hore, jwale ka o le motho a ratang metlae ebile o bona hore social media batho ba kgona hore ba iketsetse tjhelete ka dintho tse ba di ratang, le wena o ka record-a ntho enngwe le enngwe o etsang mo bophelong ba hao hore bonyane bo ka bo tholang o e fumanele ona, o tsebe hore o iphedise ka ntho e wena o e ratang, o ntso etsa ntho e wena o e ratang.

Moedi ho sebapadi sa ka seo ke se ratang o fella hona moo, television-eng kapa ha ke mo bone ke le mall-eng or re tloha re le plekeng tse itseng. Ho feta moo, ha e, ae ho nna ke hoba extreme.

Ha o le motho, o tla tlameha hore o be le boitlhakiso ba mmele tsatsi le leng le le leng motho o ikwetlise hona hore o itshireletse ho malwetse a mangata a obesity le a mang, tlaba obesity. A mang ke di-high blood tse ding ke di-stiff muscle jwale ha o le motho, o tla tlameha hore o ikwetlise hore o phele bophelo bo e leng hore bo healthy.

Dipapadi tseo re nang le tsona sekolong ke tsa di-athletics, le bolo, le rugby. Ee, bana ba sekolo ba di rata le rona re a di thabela hobane ke tsona dipapadi tseo re di tsebang re holang le makeisheneng ke tsona dipapadi tseo e leng hore dia bapalwa haholo. Jwale re a di thabela haholo le rona.

Ke le ka ikutlwa ke le motlotlo haholo ka sehlopha sa rona sa rugby sa Afrika Borwa. Ke motlotlo haholo hobane ba ile ba kgona hore ba re behe moo world map. Rea leboha, le nna ke ile ka ikutlwa ke thabetse ho ba le South African. Re se leboha ha holo sehlopha sa rona sa rugby. Sene se re tswellise pele.

Jwale ha se ke le sebapadi sa setjhaba, ka moo ke etsang di-joke ka moo ke tlameha hore ke itlhomphe, ke etse dintho ka tlhompho le hore ke ske ka lebala hore le batho ba bang ba shebile ho nna. Ke set-a example for batho ba bang le bana ba banyane. Jwale maitshwaro a ka a tla tlameha hore a kgutle ke inahane pele ke etsa dintho ke ske ka nkuwa ke maikutlo pele ke etsa dintho nthwe nngwe le e nngwe, ke behe seriti sa ka pele ho yona.